Go batlega ID ya mme kgotsa ya ntate le lekwalo la maduelo fa mme le rre ba bereka kgotsa lekwalo la tlhokofalo fa mme kgotsa ntate a tlhokafetse.

O tshwanetse go lebelela di intereste rate tsa banka e nngwe le nngwe, mme o batlisise e le tota gore ke banka efe e solofetsang di intereste tse ntsi.

E dirile gore dilo tsa me tse ntsi di tsamaye. Mme nka rotloetsa batho gore fa ba dira tokelo ya go dira loan, mme ba lebelele gore mme motho o dira sentle kgotsa nnya.

Go se tlhokomele gore a mme karata e ke e dirisang ke ya eng. Mme bala, tlhaloganya. Mme o botsise fa o dira karata.

O tshwanetse go bala sentle ka gonne o tla feleletsa o dirile karata, mme o setse o na le dikoloto mo go yona, mme o sa bala melao ya teng. Mme, o tshwanetse go bala melao ya teng o botsise fa o sa tlhaloganye mo teng ka gonne kwa bofelelong o tla sala o sa itse gore go diragetseng.

Fa o batla go dira karata ya sekoloto mme, o tshwanetse go batla financial advisor, kgotsa motho o berekang kwa bankeng gore a go tlhalosetse melao ya go dira karata ya dikoloto mme, a go batlele le ditlamorago tsa teng.

Dibanka di le gantsi di lebelela maemo a gago a maduo ko o berekang teng kgotsa di credit score mo ba go letlelelang teng gore o ka kgona go tseya karata ya sekoloto. Mme, fa o sa bereke sentle kgotsa o duela madi a le mannye kwa o berekang teng, ba ka se go neele karata ya sekoloto.

Go bonolo ka gonne, madi a gago o wa tshwetsa ka nako le nako fa o a batla.

Go dirisa karata ya gago mo bankeng e sa tshwaneng le leina la karata ya gagwe.

Tsela e e ka rarabologa botoka fa motho wa teng a ka tsaya madi a gagwe a wa phatlhalatsa.

O ka dira leano la transfer .

Dibanka tsa mo Aforika Borwa gantsi dingwe ga di dumele gore o ntshe madi kwa ntle ga mafatshe, tse dingwe di a dira mme tse di sa direng di batla gore a gago o tswa kwa ntle o batle kopano ya bone ya dibanka tsa kwa ntle le dibanka tsa kamore mo Aforika Borwa gore di kgone go thusa gore o kgona go ntsha madi a gago mme bothata tota e nna gore ga o berekisa karata ya gago kwa ntleng mafatshe di interest rate tsa teng di kwa godimo.

Forex ke eng? Forex ke madi a diriwang digital-e, Forex exchange. Mme, go dira Forex go batlega Meta trader four, Meta trader five. Mme, kwa mafatsheng a mangwe ba dirisa mananeo a mang, mme go batlega founu, laptop le Wi-Fi.

Dikgang tse ke di utlwileng ka Forex ke tsa gore Forex ga ena madi, mme Forex ga e bereke, mme go na le ba ba bangwe ba e dirang Forex mme ya ba direla. Mme, ba bangwe gatwe ke scam nka solofetsa motho gore a dire Forex. Mme, gore o batla go dira Forex, a dire patlisiso ka yona mme a se tshepe motho a tshepe ene.

Ditlamorago tsa go dira Forex ke gore madi a gago a ka nna a boa, madi a gago a ka nna a se bowe. Mme, gore madi a gago a nne botoka mo Forex o tshwanetse go ithuta yona o tlhaloganye gore go diragalang o tsene sekolo sa teng o batle dibuka, o ithute mme ke mo o tla dirang Forex.